Dibanka di seka-seka botho, borai, dipatlisiso jwa sekolo, ditlhoko tsa banka le verification-e pele ba amogela kopo ya sekolo , dintlha tsa batho, borai le bodulo le pampiri kgotsa letlakala la go bontsha aterese.

Bapiso ke dirisa mo system-eng. A mme karata e sireletsegile? A mme karata e matlhofo go dirisa mo ditseleng tsotlhe tsa sekolo? A mme e thusa go boloka nako e go fokotsega padi ya madi. A karata e kgona go fetola ka banka? A go na le sekoloto?

Sekoloto wa sa me le hisitori ya me ya go adima madi, di ama le kopo ya karata ya sekoloto gonne ba tshwanetse go bona hore ke kolota bokae mme ke a dumela kapa jwang. E ka tokafatsa ka lebaka la record-e e ba na leng yona mo system-eng ya gompieno ya thekenoloji.

Ditlhwatlhwa tse di sa tlhamallang, botsala jo bo sa tlhomameng, go tlhoka ditlhatlho tse di tlhokegang tsa sekolo , diphoso tsa tlwaelo. Go dira gore go tsamaye sentle o tshwanetse go tlatsa diforomo ka botlalo, tlhomisa borai, o sign-e, o netefatse gore o tla patela kgotsa go duela deposit-e e leng godimo fa go tlhokega.

O tshwanetse go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga go dira kopo gonne o seke wa dira phoso, o seke wa ipona o le mo sekolotong se se tlhwatlhwa godimo gore o kgone go tlatsa foromo sentle, o itse le gore melawana ya bona le gore o patela jang.

Ee, go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho hore ba itse ka ditlamorago tsa go se patele le gore karata ya sekoloto tshwanetse o patele, mme ba itse le hore mo ditirong tse dingwe fa o batla tiro ba lebelela gore o na le sekoloto sa bokae. Mme go le gantsi, ga se gantsi ba tsaya batho ba na leng sekoloto mme ba sa se patele kgotsa ba sa dire tiro.

Banka fa e dumela gore go dirisiwa mokgwa wa go bula sekoloto, e tsaya madi a a rileng kgwedi le kgwedi. O tshwanetse go dumelana le bona. Mme fela o tlo patala kgotsa go duela madi ao a le gabedi kgotsa go na le phesente e ba o nayang yona e ba tlileng go e goga fa madi a gago a tsena mo account-eng ya gago gore o kgone go patala sekoloto.